Ku tlakuka ka tibazi swi endla leswaku vanhu va tikuma va hakela mali leyi va kalaka va nga ri na yona leswi swi endla leswaku vanhu va va na swikweleti swi va khumba hi ndlela leyi kalaka yi nga ri kahle.

Leswi swi nga ndzi khumba hi ndlela leyi kalaka yi nga ri kahle mina na ndyangu wa mina hikuva hi fanele ku susa swin'wanyana swa swilo leswi a hi swi endla na swilo leswi a hi swi xava ku kondza leswaku ndzi va na mali yo va ni mali ya bazi hikusa bazi yi khandziwisiwile hi xitshuketa.

Xivangelo xin'wanyana lexi endlaka leswaku tihakelo ta mabazi ti tlakuka i vuxavi bya petrol-i kumbe na diesel-i.

Vadyuhari a va kumi eka swo famba va hakela mali yo fana na un'wana na un'wana.

Ina a ndzi ta n'wi pfuna hi ku endla tano a xava thikithi ra yena ra bazi ku pfuna munhu a swi teki nchumu eka munhu kambe swi endla leswaku u kateka evutomini.

Leswi swi nga pfuna vadyuhari hi ku ri va kota ku xava vadyuhari a va kumi mali yo tala leyi va yi kumaka eka mfumo ku hungutiwa ka hakelo ya tibazi swi nga va pfuna leswaku va kota ku xava na vona va tlhela va kota ku famba laha va lavaka ku ya kona.

Khadi ra vutlhari ri endla leswaku vutomi bya vanhu byi olova hikuva u kota ku hakela loko n'hweti yi hela tanihiloko u fanele ku hakela siku na siku khadi ra vutlhari hi rona ndlela ya kahle ya ku ri vanhu va nga yi tirhisa ku hakela bazi yo famba hi siku na siku swi olova ngopfu hikuva a wu fanelanga ku va na mali hinkwayo masiku kambe u nga tirhisa khadi ra wena ra vutlhari.

Ti-smart card eka vukorhokeri bya mabazi ti fana na ti-credit card u hakela loko n'hweti i hela leswi swi endla leswaku vutomi bya vagiveri bya mabazi byi olova hikuva va kota ku top-a up kumbe va hakela mali leyi va yi lavaka ku yi hoxa tanihi ndlela leyi va yi tirhisaka hinkwavo masiku munhu u kota ku languta mafambelo ya yena ya masiku a kota ku tshama hansi a tsala budget ya yena na ku ri a hakela mali leyi a faneleke ku yi hakela ya bazi ya masiku munhu u hakela loko n'hweti i hela.

Eya a ndzi ta yi tirhisa hikuva i ndlela yo olova ya masiku lama ku ri vanhu va nga fambi va khome mali emawaletini ya vona hikusa masiku lama ku na vugevenga byo tala ndlela leyi ya makhadi i ndlela ya kahle ku ri vanhu va famba hi ndlela ya kahle ivi va va titwa va sirhelelekile hikusa masiku lama vanhu va tekeriwa timali ta vona se ndlela ya khadi i ndlela yo olova naswona vanhu hi ndlela leyi va fanele ku ri va yi languta va tlhela va yi tirhisa.

Ntlhontlho leyi vanhu va vonaka emabazini i ku ri man'wanyana mabazi a ma ha tirhisi mali se leswi swi va kondzela leswaku va tirhisa ti-smart card ivi van'wanyana a va tivi no ku ri va sungula njhani no endla ti-smart card letiwa hikusa van'wanyana se va dyuharile swilo swa ti-smart card a va swi twisisi leswi swi fanele leswaku vanhu vamabindzu ya tibazi va fanele ku dyondzisa vanhu hi ricinco leriwani ra ti-smart card emabazini.

Tanihi muchayeri wa bazi a ndzi ta veka milawu yo ku ri vanhu va fanele ku yi landzela loko va khandziya bazi mihla na malanga a ndzi ta va veka tibodi endzeni ka bazi leswi vanhu va fanele ku swi hlaya va vona leswaku hi swihi swilo leswi va faneleke ku swi endla loko va khandziye bazi naswona hi swihi swilo leswi va va nga fanelangi ku swi endla endzeni ka bazi no vonisa leswaku vanhu va fanele ku xiximana njhani ebazini.

Swivangelo swa nkoka swa le rivaleni ku tlhela ku khomeka ngopfu hi nkarhi wa take off xihahampfhuka xi nga kombiwa ku tshama ehansi hold leswaku xi rindza leswi leswaku rivala ri basile ku tlula xihahampfhuka lexi hluleke kumbe lexi tshamaka swivangelo swa le tikweni maxelo yo biha swivangelo swa xihahampfhuka hi voxe.

E-e ndzi vona swi nga fanelanga ku ri mali ya bazi yi tlakusiwa lembe ni lembe hikuva vanhu vo tala a va kumi mali leyi fanelekeke ku ri va yi kuma laha va tirhaka kona naswona ha yi un'wana na un'wana loyi a kumaka ntlakuso emuholweni wa yena leswi swi ta endla leswaku vanhu lava khandziyaka tibazi mali ya vona yi va yitsongo hikuva va ta ve va hakela mali yo tala hi ku khandziya tibazi.

Ndzi vona leswaku ku fanele ku thoriwa vanhu lavakulu lava fanele ku tirha ntirho lowu hikusa maxelo ya cinca naswona masiku man'wanyana ka titimela ivi vana ku va vona va yimile exirhamini kumbe loko mpfula yi na va yimile leswi a swi sasekanga leswi swi fanele ku ri va mfumo va swi langutisisa kumbe mudyondzisi lonkulu a swi languta ku ri va thola vanhu lavakulu naswona loko ku ri munhu lonkulu van'wanyani vakulu va kota ku vona ku ri ndlela leyi yi fanele ku xiximiwa hikuva i na vana va xikolo.

Ndzi nga ndzi nga lavisisa laha a ndzi ri kona naswona ndzi vutisa na vanhu lava a va ri kusuhi na mina ku ri a va vonangi nchumu lexi nga endlakala loko ndza ha wisile.

Loko ndzi famba epatwini ekusuhi na laha ku nga na timovha ndzi nga famba laha ku nga na pavement kumbe ndzi yima laha ku nga na stop sign leswaku movha yi yima mina ndzi kota ku hundza leswi swi ta endla leswaku ndzi hlayiseka naswona lava chayelaka va famba kahle.

Tibazi ti hambana ngopfu hi ku famba naswona na matshamelo ya le ndzeni ya kona man'wanyana mabazi ma na ndhawu yo wisa laha u nga kota ku humesa lontsongo kumbe u kota ku ya exiyindlwanini. Leswi swi endla leswaku tibazi leti ti fambaka ndhawu yo leha ti va ti ri le henhla ngopfu hi mali yo hakela ndzi nga hlawula Intercape hikuva yona i na ndhawu ya kahle naswona i na xiyindlwana laha ndzi nga kotaka ku ba mati kona.

Khensani u fanele ku xavela n'wana wa yena thikithi ra bazi ro famba no tlhela ri vuya. Loko a endlile tano u ta endlisisa leswaku n'wana wa yena u kota ku famba a tlhela a vuya ivi a nga n'wi nyika mali yo khandziya thekisi loko swi fanelekile kambe u na ntshembo leswaku mali ya bazi ivi yi hakeriwile.

Kokwana u fanele ku tiva ku ri xo sungula u lava ku xava bazi ra yini ra Intercape kumbe rin'wanyani mabazi lama nga kona ivi a nghena eka inthanete a xava bazi kumbe thikithi ra bazi leyi a yi lavaka hikusa mabazi ma hambanahambana hi muxaka naswona i hambana hi tindlela u fanele ku tiva ku ri u lava ku ya kwini naswona a fanele a tiva ku ri hi yini bazi leyi a lavaka ku yi khandziya.

Ndzi vona leswaku ku famba hi bazi nivusiku a swi hlayisekanga hikuva munhu un'wanyana wo kala a nga koti no vona kahle a nga duka kumbe a a famba ngopfu hi bazi a rivala na laha a yaka kona hikuva ku ta va ku ri vusiku vanhu navusiku va tala ku etlela ngopfu ndlela leyi yi nga n'wi endla leswaku munhu a nga voni laha a yaka kona hikuza i vusiku naswona na na loko o fanele ku ri a chika nivusiku ku na titsotsi laha handle ku famba navusiku a swi hlayisekangi.